Temogelo a ka a go palama sefofane e le nako e e tsereng, e le nako e telele go di fetisa tsotlhe. Ke nako e ne re tswa mono mo Thekwini re ya re lebile Mozambique. Ga re fitlha ko Mozambique re ne ra nna le mathata a sefofane se se neng se tshwanetse go tla go re gore tsaya sefofane se ne se diriswa ka gore go ne go na le mathata a loapi mme ra tshwanela ke gore re tsamaye letsatsi le le latelang. Ga letsatsi le le latelang le goroga re ne re a tsamaya mme ga re tsena mo sefofaneng re a amogelwa ke bo mme ba ba lerato, bo mme ba difofane mme ba re kgothatsa ra nna sentle ra lebala gore leeto le tlile la be la nna le telele. Mme re ne ra tswa moo ra leba ko Canada, ko le teng re tlileng ra tsamaya leeto le le telele re tse re matsatsi a mabedi gore re fitlhe mme loeto leo le ne le le monate tota.

Dirori tse di rwalang dithoto tse di tsamayang sekgala se se telele ga ke bone di ama dipalangwa dipe ka gonne dirori tsena tse di rwalang dithoto, tse di tsamaya sekgala se se telele dithuto tsa gago di tswaletswe ka mo gare. Mme ga gona sepe se gore di ka kgoreletsa dijanaga tse dingwe, mme dirori tsena di lekanyeditswe sekgala se se rileng mo tseleng, ga di a tshwanna go feta go tsamaya ka sephiri se se sa tlwaelegang. Di thusa thata ka gonne ga dipula dina dilwana tsa gago di bolokosegile, gape o ka se fitlhele gantsi di akarediwa mo dikotsing tsa tsela. Ditlhwatlhwa tsa tsona ke ditlhwatlhwa tse di boleng thata go ga na le gore ga o fitlhela gore tsa mo difofaneng gongwe tsa mo ditereneng o fitlhela ditlhwatlhwa tsa teng e le tse di kwa godimo thata tse o ka se kgoneng go kare o ka di fitlhelela.

Ke akanya gore maitseo a bapalami le maitshwaro a bone gore ba tladiwe mo dijanageng ke phoso ya bo rra dijanaga ka gonne ba megabaru, ba batla go tsaya madi otlhe, ga ba gopolele botshelo jwa bapagami, ka jalo bapagami ba nna le maitseo a makgwakgwa ka gonne ba lwanela botshelo ba bone. Mme ka jalo mo nakong e e tlang ba tla dira gore bo rra dijanaga ba itse gore matshelo a batho a tla pele, tšhelete e tla kwa morago mme bone ba ipaakanyetsa ba le bosi mme seo ga se a siama.

Dikotsi tsa go tlatsa bapalami phetelela ke tse dintsi tota e re ke fe sekai, o fitlhela bana ba tletse mo tekesing ba sena mo ba dulang teng, o mongwe a dutse mo godimo ga o mongwe, ba sa kgone gore ba ka hema sentle. O fitlhela gantsi go na le mongwe go na le mongwe o o lwalang, o lwalang bolwetsi jwa khupelo mme ga a ka tshwarwa ke bolwetsi jwa khupelo thekisi e tletse yana ngwana o a go tsena mo mathateng gongwe ga thekisi ie tsamaya yana e be e kopana le kotsi ya tsela bana ba le bantsi mo tekesing. Ga bo rra pharakano ba fitlha, ba fitlha ba palama bana ba fitlhela bana ba le bantsi mo tekesing rra tekesi o tsena mo mathateng mme gantsi rra tekesi o tshwanetse a tseye maikarabelo ao.

ba pharakano ba tshameka karolo e tona e le ruri, ba tshameka karolo e tona e le ruri fa gole mo mosong. Ba fokotsa ya dijanaga, o fitlhele e le gore di roboto ga di bereke mme ga ba pharakano ba le teng ba tsamaisa dijanaga ka tsela e e siameng, mongwe le mongwe o na le tšhono ya gage ga gona ope yo o tsenelelang o mongwe. Re tsamaya jaaka bo rra pharakano ba re laela gore re dire mme seo ke sone se se dirang gore pharakano e tsamaye ka tsela e e siameng re fitlhe ka nako ko ditirong.

Go tlala phetelela mo tereneng go ka dira gore batho ba se dulesege, ba se kgone go dula mo ditulong mme tsela e nne makgwakgwa, letsapa le itatlhele mme e go bakele kgatelelo ya maikutlo mo bapalaming ba bangwe. Go tlala phetelela go ka baka dikotsi jaaka go kgopiwa, go relela, go wa, gape go ka dira gore ga o tshwanetse o fologe tsela e nne thata. Go tlala thata go oketsa bogodu gore magodu a ka dira tiro ya bone bofefo le bosenyi bo bongwe mme tseo ke tsone tse di sa batlegeng.